Ukudala izikhangiso zomsakazo ezisebenzayo zamabhizinisi endawo, kudinga indlela yesu. Izici ezibalulekile okufanele zicatshangelwe, zihlanganisa ukubeka umgomo ocacile, ukuchaza izethameli eziqondiwe, ukwenza imilayezo ophoqayo, ukukhetha isiteshi somsakazo esifanele nesikhathi somoya, kanye nemiphumela yokukala. Ukwengeza amasu afana nokusebenzisa izakhi zomsindo ezidonsa ukunaka, ukugcizelela izinzuzo, kanye nokufaka ukubizela esenzweni okucacile kungasiza ekubambeni ukunaka kwabalaleli. Ukudlulisa umlayezo kanye nokushayela imiphumela.

Abahlinzeki be-TV yesathelayithi, bahlinzeka ngezinhlelo ezihlukahlukene zezemidlalo ezibhekelela izintshisekelo zabalandeli abahlukahlukene. Imidlalo edumile nama-league ahlanganisa ibhola. Ibhola likanobhutshuzwayo, UEFA Champion League, English Premier League. Umbhoxo, imiqhudelwano yamazwe ngamazwe, i-Super Rugby. Ikhilikithi, imicimbi ye-ICC, i-India Premier League. Ithenisi, imiqhudelwano ye-Grand Slam. Igalofu, PGA Tour, European Tour. Kanye ne-Motorsport Formula One, MotoGP.

Ukunikeza izindawo ze-Wi-Fi ezindaweni zomphakathi, kunezinzuzo eziningi, ikakhulukazi ekuvaleni ukuhlukana kwedijithali nokuthuthukisa imfundo nokufunda. Ngokunikeza ukufinyelela okulinganayo olwazini nokufakwa kwedijithali, imiphakathi ingaqinisekisa ukuthi wonke umuntu uyakwazi ukufinyelela kwi-inthanethi. Kungakhathaliseki isizinda sakhe zezenhlalo nezomnotho. Lokhu kuvumela ukufunda kude, ukufinyelela izinsiza zemfundo eziku-inthanethi, kanye namathuba okuthuthukiswa kwamakhono nosomabhizinisi.

Umehluko omkhulu phakathi kwe-Wi-Fi ezindaweni zasemadolobheni nezasemaphandleni, kusekuhlanganiseni isivinini. Ukwethembeka kanye nokutholakala kwezindawo ukudonswa kuzo umphakathi. Izindawo zasemadolobheni zivame ukuba nobubanzi obubanzi, isivinini esisheshayo, ukwethembeka okukhulu, nezindawo ezithandwa kakhulu zomphakathi. Kuyilapho izindawo zasemakhaya zibhekene nokufakwa okulinganiselwe isivinini ezinesivinini esincane, ukwethembeka okuncane, nezindawo ezimbalwa ezithandwa kakhulu zomphakathi. Lokhu kwehlula ukubangelwa kakhulu umehluko wengqalasizinda, ukuminyana kwabantu kanye nezici zomnotho.

Ama-smartphones angaba isiphazamiso esikhulu ekufundeni ngenxa yezinto ezahlukahlukene. Iziphazamiso ezibalulekile zifaka phakathi izaziso ezivela ezinkundleni zokuxhumana, imiyalezo yombhalo, nezinhlelo zokusebenza ezingaphazamisa ukufunda futhi zehlise ukugxila. Ukwengeza ukufinyelela ezinkundleni zokuxhumana kungaholela ekuskroleni okungenangqondo. Kuyilapho imidlalo nezinketho zokuzijabulisa zingalinga abafundi ukuba basuke ezifundweni zabo.

Ukuze ngiphenye ukusetshenziswa kwedatha yeselula ngokweqile, ngizobuyekeza ukusetshenziswa kwedatha ukuze ngihlonze izinhlelo zokusebenza ezilambele idatha. Ngiphenye izilungiselelo zohlelo lokusebenza ukuze nginciphise ukusetshenziswa kwedatha. Ngigade ukusetshenziswa kwedatha ngesikhathi sangempela. Ngihlole uhlelo olungayilungele ikhompuyutha noma amagciwane. Futhi ngibuyekeze uhlelo lwami lweselula nezilungiselelo. Ngokulandela lezi zinyathelo ngizokwazi ukuhlonza imbangela yenkinga, futhi ngithathe isinyathelo sokulungisa ukuze nginciphise ukusetshenziswa kwami kwedatha yeselula.

Ukuchazela umkhulu nge-telemedicine kudinga ukuzwela nokucaca. Ngingaqala ngokuchaza i-telemedicine nenjongo yayo. Ngigqamise izinzuzo ezifana nokunethezeka kanye nokuncipha kwesikhathi sokuhamba. Bese ngizonikeza izibonelo zamasevisi e-telemedicine. Ngikhulume ngezinto ezikhathazayo, ezingaba khona. Futhi nginikeze usekelo ekusebenziseni ubucwepheshe. Ngokuba nesineke nokuxhumana, ngingasiza umkhulu wami ukuthi aqonde futhi azizwe ekhululekile nge-telemedicine.